Udinga umazisi wakho ubese udinge ubufakazi bendawo ohlala kiyo ngelimi lesiyeni siyibiza ukuthi yi-proof of residence bese udinge nemali imali ihluka ngokuya ngamabhanga kwamanye amabhanga kuba yi-fitfy randa kwamanye kuba yi-sixty randa.

Kuqakathekile ukobana umuntu avule i-akhawundi yebulungelo ukuze akwazi ukufaka imali yakhe ngakhona ikwazi ukubulungeka ingathathwa ngaphandle kwemvumo yakhe.

I-akhawundi yebulungelo ivulwa ngokuthi umuntu aye ebhanga ayithandako aphethe amaphepha woke afunekako akhambe ayokuvula i-akhawundi.

Bayokubuza bazokubuza kobana uyini unobangela wokuvula i-akhawundi lena, bakubuze ukobana uyaberega noma uyaziberega, bakubuze ukobana uziphethe zoke izinto ezizokufuneka ngaphambi kokuthi uvulelwe i-akhawundi.

Ibulungelo elifanele iindingo zakho uqala kobana ama-charges wakhona akhamba njani nokuthi imalakho mawuyifaka lapho ibulungeke kangangani uqale nemigomo nemibandela yakhona.

Ibulungelo liyivikela ebotsotsini ukobana bangakghoni ukuyithatha ngaphandle kwemvumo yakho njengalokha

Iforomo lokuvula i-akhawundi ulithola ngebulungelweni bese bayakuqhazele ukobana uligcwalisa bunjani ufaka imininingwana yakho yoke kodwana esikhathini sanje ubanikeza amaphepha woke adingekalako bona bayaligcwaliswa eenkhomphyutheni zabo.

Imali ebhadalwako lokhana i-akhawundi nawuyivulako kokuthoma yimali yokuthi igade i-akhawunthi ibizwa ngokuthi yi-activate i-akhawundi ngiyoke etjhoko kobana i-akhawundi yakho seyikulungele ukUberega.

Iphini ziinomboro zakho zefihlakalo ekumele zaziwe nguwe kwaphela ngombana ngizo ezivikele imalakho ngale ebulungelweni. Ziqakatheke khulu ngoba ngaphandle kwazo angeze wakghona ukukhipha imalakho ngaphakathi begodu ngazo imalakho ingakhiphwa ngomunye umuntu nawumphile yona iphini.

Lokhana umuntu nakaberegisa i-ATM asajame emjejeni uyaqala ukobana awulandelwa mumuntu nawuya ngemtjhinini nawufika ngemtjhini uthoma ngokuqindezela lapha kutlowe khona ukuthi cancel ngaphambi kokobana ufake ikarada lakho emtjhinini ukuqala nomtjhini eskrinini kobana ubhalweni nokobana uphephile na ukuthi ufake ikarada lakho.

ubufakazi besiphande sekhaya kubapha isiqiniseko sokobana uhlala kuphi nokobana isiphande sakho ngeseqiniso na, bese umazisi ubapha ubufakazi bakhona ukuthi uzivulela wena i-akhawundi leyo ukwenzela ukuthi kungabi khona omunye ovulela omunye i-akhawundi.

Amaqhegu neenlukazi avumelekile ukobana avule i-akhawundi ngombana nawo anelungelo lokuyisebenzisa.

Umuntu nakafuna ulwazi nge-akhawundi yakhe angaya ebulungelweni lapho avula khona i-akhawundi yakhe aphethe ikarada lakhe nomazisi wakhe angene ngaphakathi uzokuthola loke ulwazi aludingayo nge-akhawundi yakhe.

Umuntu lokhana alahle nakalahlekelwe likarada lakhe lebulungelo kubalulekile kobana agijimele ngebulungelweni ayokulivalisa akwazi ukwenza elinye athome ngokulivalisa ukuze umuntu olidobhileko angakwazi ukuliberegisa.

Umuntu loyo komele aye ngebulungelweni lapho avula khona i-akhawundi yakhe afike abatjele ukobana ulahle inomboro yakhe yokukhipha imali bese bona bazokukghona ukuthi basuse leya yakade bamenzele etjha.

I-debit card yikhadi elivumela umuntu ukobana akwazi ukuthumela omunye umuntu imali kwenye kwenye ibulungelo. Ungayisebenzisa kobana ukwazi ukuthumela umuntu imali msinyana nokubhadala izinto ekumele uzibhadale masinyana.

Umuntu uvumeleke ukuthi avule i-akhawundi nakaneminyaka ematjhumi nasithandathu njengoba umthetho weSewula Afrika uvumela umuntu onamatjhumi onatjhumi nasithandathu ukuthi avule umazisi.

Itjhuguluko lona likhona linengi khulu akusafani nakade nanje imijeje siyayijama kodwana imijeje yakhona ayibi mide ngombana iinkhomphyutha lezi aziberegiswako emabhangeni ziberegiswa ngetheknoloji yanamhlanjesi iingakho zenza masinya khulu.

Mina angesabi ukwevula ibhanga nge-inthanethi ngombana nangiyivulako ngiyivula ngingendwa begodu angisolo ngivumela izinto engingazaziko zingithikameze mangenza i-akhawundi. Ngamanye amagama nginalo ulwazi lokobana akukamelanga ngithinte nanoma yini evelako kumaliledininami ngombana kulapho-ke abantu abogalagajanaba bakwazi ukuthi bakubambe kuhle nangabe bowu-accept ama-apps, ama-link nazo zoke lezinto ezenza ukuthi kubelula for bona ngombana bathole imininingwana

Iye, ngombana uthi ungakwazi mawukwelinye ilizwe usolo uthswenya abanye abantu kobana bakuthumele imali okuzokuthatha isikhathi ukuthi itjhentjheke, mhlambe nawuse-USA uthole ukuthi wena uphethe amaranda, kuthatha isikhathi kobana uthathe amaranda ukuthi abengale kuma-dollars so mawuphethwe imali enengi, eyaneleko begodu ubanekhambo elihle, elimnandi. Wazi ukuthi nawuphethwe imalakho yinengi, nawufika ngale ukuthi ukwazi ukuthenga izinto zanngale and then izokwanela izinto ozabe uzenza ekhambeni

Into edla imali khulu nawunekhambo izinto ofuna ukuzenza ukuze ungabhoreki. Nokudla nakho kwesinye isikhathi, mhlambe ikhambo libalide ugcine sewuthenga ukudla okudurileko obowungakahleli uyokuthenga izinto ofuna ukuzenza mhlambe njengokuthi zokukhamba uyokududa, ugcine sewufuna ukuyokubona iinlwane, awa ubone ezinye izinto ezenzekako lapho sewufuna ukwenza nazo-ke, kubangenye imali ngaphezulu.

Angathoma ngokuthi atlole phasi yokinto ayoyenza lapho ukuze akwazi ukubhala ukuthi okay ngizokudla ukudla okunje, endaweni enje, ngemali enje, ngizokudla kathathu namkha kabili, ngizokufika endaweni leyo ngenze maye into enje nanje, ibiza malini bese incwadi yona le akhamba ngayo lapha atlole phasi khona, uzokuqala yona ukuthi aberegise yona ukwenza izinto, angavele azenzele into ngoba uzizwa ngathi angayenza, ayenze ngoba uyitlolile phasi, nemalakhona ikhona phasi.

Nangizokukhamba, ngibe nekhambo, ngenza ifunisiso, ngiyafunisisa ukobana izinto zibiza malini engifuna ukuzenza zoke. Nangabe ngiyokulala, ngizuma nokuthi iindawo zokulala zikhamba kibomalini bese nangiqedako ngibala imalami kodwana ngiyibalela phambili. Nangabe bathi indawo yokulala five hundred rand, ngibeka imali engaphezulu kwe-five hundred randa ngenzele ukuthi nangabe iimprayisi ngibe nenye imali engaphezulu ukuthi ngongeze.

Kungaliphazamisa khulu ngombana angathi ubeke imali enje, uthole ukuthi iranda lehlile ngapha, okutjho ukuthi izinto ngaphetjheya zizokudura uthole ukuthi akasakghoni ukwenzeka zoke izinto ebekathi uzozenza nakafika ngale, ngiyo into engamenza ukuthi aphazamiseke leyo.

Ngingamhlathululela ukuthi bekumele enze irhubhululo ntanzi ukuthi imali yange-South Africa nayimadaniswa nemali yange-America itjhuguluka kangangani nakaqeda lapho bekumele-ke alandele phambili ukobana aphathe imali edluleleko ngombana nawumumuntu ekhambeni kufanele uphathe imali edluleleko khulu, ungaphathi imali eyaneleko ngombana izinto lezi ziyenzeka.

Ngithi kuye akenze irhubhululo ngombana esikhathini sanjesi namafowunu ungakghona ukutjhega ukuthi isiphaphamtjhini esitjhiphileko ngengisiphi, ngasiphi isikhathi, akghone ukutjhega nokobana iindawo zokulala ezitjhiphileko ngiziphi then ke akghone ukwazi imali imali engangani. So koke kufuna irhubhululo ngomaliledinini wakho uyakghona ukuthola ulwazi ngezinto ezenzeka ngaphetjheya kanye nangeemphaphamtjhini.

Ukobana aye eendaweni zoke ezaziwako eziberegiswa nguwo woke umuntu, angathomi athi uthenga ithikithi lebhesi namkha lesiphaphamtjhini kumuntu, akaye kuma-Computicket nala kokhunye indawo nami engingazaziko kodwana enze irhubhululo lakhe lokobana angazithengaphi izinto lezo. Angafuni ukuzithenga ebantwini ngombana abantu neemfowunini la akukaphephi.

Ngingabayelelisa kobana bathome kusese nje bangakathomi ukuya ekhambeni labo ukuzifundisa kobana imali yase-Tariyana bonyana ibalwa bunjani begodu ikhamba kunjani ihluke ngamalini kweyangapha ekhaya eSewula Afrika, bazifundise ngaphambi kokobana bakhambe.

Khulu ukobana umuntu onge imali eyaneleko ngombana ngesikhathi utjhentjha imali yangapha kwenye, esikhathini esinye uthola ukuthi kwelinye ilizwe ibayincani namkha nezinto ukubiza kwazo akufani ibizwa kwangaphezulu kwelinye ilizwe, yingakho-ke kubalulekile ukuthi wonge imali

Into edla imali khulu lokha nakanekhambo ukujama, ukuthenga ukudla kancanikancani namkha ukwenza izinto ongakaplani ukuthi uzenze like ukukhamba uyekwezinye iindawo

Ngigamupha iinluleko zokobana atlole phasi yoke into ayiyele ukuyoyenza, akhambe ne-plan yakhe le yokuthi namhlanje ngenza lokhu, ksasa ngeza lokhu, ngidla la, ngenza into enje. Angathomi aphume ngaphandle kwento zoke azitlolie phasi.

Ngonga imali ngokwaneleko okobana ngingabi nekinga yemali lapha ngiyakhona begodu ngenze irhubhululo yokuthi izinto zibiza malini lapha ngiyakhona like indawo, ukudla, izinto engiyozenza lapho.

Imali yangaphetjheya neranda ikulu ngakho-ke ukwehla kweranda langapha eSewula Afrika angekhe lathikameza ikhambo lomuntu khulu lokha nakabeke imali eyaneleko angeze layithikameza.

USuhla bekumele enza irhubhululo lakhe lokuthi imali mayisuswa emarandeni weSewula Afrika iya kuma-US wangale e-America ibangangani, ngiyo into engingamhlathululela ngayo. Ngingamtjela ukuthi i-currency iranda nama-dollars or namkha azifani.

Umakazokuba nekhambo kufanele into yokuthoma akhethe isiphaphamtjhini sawokewoke hayi lesi esikhamba ngabantu abosomabhizinisi, leso siyadura begodu nemahotela angakhethi ihotela, akakhethe i-BNB namkha i-guest house, ngizo ezingathi zingakongela imali mawuyokulala. Enze irhubhululo lakhe ngendawo ayakiyo, yoke into ayihlele.

Ngingamyelelisa ukobana yoke into azenzele yena begodu angenzi litho ngomaliledinini, akaye la amathikithi weemphaphamtjhini athengiswa khona. Nangabe anganalwazi aye kumuntu onolwazi like ama-travel agencies, kunabantu abarhelebha abantu nabanekhambo ngibo abakwenzela yoke into bakuhlelele ukuthi uzokukhamba ngani, ulale kuphi, abantu labo nabo bayarhelebha khulu.

Iye, umuntu loyo akenze irhubhululo lakhe begodu angayi ukuyothenga amathikithi namathikithi webhesi angawathengi ngomaliledinini. Akaye kwabantu abakwaziko namkha abawe umuntu amthembako namkha aqale ama-travel agency ekungiwo arhelebha abantu mabanekhambo esikhathini esinengi

Kwenzela ukobana ungatjhodi ngalitho kube isikhathi sesikhambile begodu wenzela ukobana izinto nangabe ziyatjhuguluka, ubenayo imali yokuthi ikhambo lakho lingahlehliswa namkha ulikhansele.

Abanengi babaneentjhijilo zokobana abazi nokuthi imali le kwafanele bayitjhugululele kuphi, abanye abazi nokobana imali le nabayitjhugululako kumele ibengangani, ibayincani namkha ibayinengi. Abantu abanengi abazi khulu ngokutjhuguluka kwemali kodwana mina ngombonwami umuntu kufanele enze irhubhululo lakhe ngaphambi kokobana

Kukobana iranda lethu leSewula Afrika nalilinganiswa neemali zakwamanye amazwe, liphasi khulu. Ngombono wami lenziwa nakukuthi eSewula Afrika zinengi khulu izinto esitjhoda ngazo begodu izinto abantu abangaberegiko likhulu khulu, liphezulu khulu ukudlula kwelamanye amazwe.

Iye, kuqakathekile bona umuntu azi iimbalo zemali yangaphetjheya nakaya endaweni yangaphetjheya ngombana nakungasinjalo abantu bazokudlala ngayo begodu bamudle imali yakhe le anayo.